Go ka nna monate tota ka gonne e thusa gore o se ke wa jewa ke bodutu e thusa le gore o kgona go akanya sentle e thusa thata le fa o nagana thata.

Go fokoditse thata motshameko wa nama ka gonne ba tlhola thata mo megaleng ya bona ba tshameka metshameko e e farologaneng e e leng gore le go ikotlolola mebele ga ba kgone.

Motshameko o o nang le kgaisano e e tseneletseng ke kgati, kgati e ka go thusa thata le gore o otlolole mmele wa gago ebile e na le kgaisano e ntsi ka gonne o ikotlolola mmele wa gago o kgona le go ithuta go le gontsi ka ga kgati.

E ama thata ka tsela tse dintsi tse dintle gobane gompieno metshameko e re e tshamekang ka eleketeroniki e tlisa thata botlhokwa gonne mengwe ya teng o kgona go dira madi ka yona, o kgona le go tshameka le batho ba kgakala le wena, le bosigo o kgona go tshameka ga o sa ntse o iketlile o ise o robale.

Se ke se ratang thata ke gore e nthusa gore monagano wa ka o se ke wa nagana thata e nkgatlha le gore ke kgona go dira madi ka fa thoko.

Go tlhokega data fela go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, metshameko e ke itseng ke bingo, back fight le tse dingwe di le dintsi.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka go senyetsa nako e ntsi fa o dula fela o o tshameka o sa dire mmereko wa mo ntlong o ka senya thata le nako ya gago e e ka bo o dilo tse dingwe tse di botlhokwa motshameko o o ratang thata ke back fight gonne o tsenya le letseno.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka mogala o tlhalefileng o tlhoka le data gonne e tlhoka gore e bone gore go tsene mang e tlhoka le gore e lebelele laesense.

Bontsi ba batho ba tlhopha go tshameka metshameko bosigo gonne bosigo ke nako ya gore o dule o ikutlwelele gape gore o ka nna le data e le ntsi go tlhoka gore o reke a unlimited data gore o kgona go tshameka ka mokgwa o batlang ka teng.

Mosola wa metshameko ya internet e botlhokwa thata gonne e mengwe e re tsenyetsa letseno e mengwe e re thusa megopolo ya rona gore re kgona gore re se ke ra nna le stress-e le mathata, bogologolo go ne go se na motshameko mo inthanete gonne megala ya teng thekenoloji ya teng e ne e ise e tshamekiwa motshameko mo inthaneteng.

Dikotsi tsa inthanete ke gore batho ba ka kgona go hack-a mogala wa gago o se ke wa fana ka tshedimosetso le tulo yo o dulang ko go yona ga wa go fana ka maina a gago le di password tsa gago gore o dula o phela o bolokesegile.

Kwa magaeng network ya bone e sokodisa thata ka moo ba sa kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, go metshameko e le mentsi thata e e leng gore e bonolo mo inthaneteng jaaka catch giraffe le betway le tse dingwe gonne o kgona go tsena sentle fela e be o kgona go tshameka.

Nka bopa metshameko e e leng gore batlhokatiro ba tlile go nna le sengwe mo go yona ba tlile go tswela mosola ga ba tshameka ba se ka ba tshamekela go senya nako nka bopa metshameko e e kgonang gore o ka dira letseno la gago e be o kry-a madi mo go yona go fetola maphelo a le mantsi.